Mosebetsi wa sehlopha o bonolo hobane re le kaofela re sebedisa dikelello tsa rona tabeng eo re tlabe re bua ka yona mme e mong le e mong o tla be a hlaka dintlha tseo a nahanang hore ke tsona le e mong a hlahe ka tse ding dintlha tse matlafatsang ntlha eo tla be re bua ka yona.

Ngwanaka ke rata rugby haholo hobane ho bapala bathong bao eleng hore ba hlasile mmeleng hobane ba ja meroho, ba nwa metsi ka nako tse tsohle ba ikwetlisa ntle le mathata. Hona ho bolela hore ha se mang le mang a ka bapalang papadi. Papadi ena na e batla motho a ikwetlisa ka nako tsohle. Ho le monate ho le hobe ha tlameha ho dula o ikwetlisang.

Monna wa tseba maobane ke la ka utlwa bohloko jwang ha ntate a na shebelletse bolo, hobaneng ke tlameha hore be ke shebelletse Gomora jwale ha ke ya kgona ho shebella kamora ka baka la hore nka thola shebelle bolo ha esale ke ntse ke fetoha, ke fetoha bosiu, ke sa kgone ho robala hantle hobane ke utlwile bohloko ka nnete. Nnete taba ena ya ho ya ka ya ntshwara hantle hobane seo ha se ke se etsa, hangata ke ipotse hore hobaneng maoto ana na shebelletse bolo a sa batle ke shebelle Gomora.

Banabeso wa tseba maobane ke ne ke utlwile bohloko jwalo ka baka la hore ntate o ne a shebelletse bolo ene nako eo a neng a shebelletse bolo ka yona. Ke nako eo e beng ke tlametse hore ebe ke shebelletse ko ng. Ke be ke dutse le ntse ke le monate, ke ntse ke tsheha le feela bosiung bo nobhoma hobane ha kea kgona ho robala hohang ke ne ke ntse ke fetoha, ke sheba ke tsoha ke nwa metsi. Kentse ntho tsena kaofela Ke feela ho thola boroko ka lebaka la hore ntate o ho nna ke shebella password ya ka, ha e sa le yena a shebelletse boholo ke haeba ba batla ke hlwahile bolo ka baka leno, hobane ka nnete, nnete haeso ba ya tseba hore ka nako eo ke nako ya ka ya hore ke shebe na. Kamora ke ke ke ke fetuwe ke ditaba tse monate tse etsahetseng papading ya mobala ya kamora.

Nna setjhabeng ke bapala karolo ya ho thusa batjha ka ho sebedisa tjhelete eo ba nang le yona. Ke ba ke ba fe bohlale ba ho sebedisa tjhelete hobane batjha ba kajeno tjhelete ba e senya ba e sebedisa tameneng nako e kgolo le e nyane. Jwale nna ka bo nna ke ba bontsha tsela e ntle e lokileng ya ho sebedisa tjhelete ha hona ho boloka tjhelete hobane ho ha ya loka ho dula ho o sebedisa tjhelete moo o sa hlokeheng mme ke ntho e ntle ya ho boloka tjhelete ka nako e nyane lekgolo.

Ke hore ba iphe nako ba shebeletse mo Afrika Borwa ho bapala bo hore kannete nnete ho monate le ho bapala bolo kapa hona ho shebella bolo ka sona seo ba tla tseba hore molemo ho shebella bolo ke ntho e itseng. Ebile hangata papadi ya bolo e hlabolla kelello tsa baahi ba bangata ba Afrika ebile papadi ya bolo ha se buwa. Bonneteng e na le tjhelete tjhelete e ngata ho bohemo papadi ya bolo.

Ke tlo etsa bonnete ba hore ke ya ya le nna ke lo ingodisa hore ba bone ke na le bokgoni ba hore nka emela sehla se setjhaba sa kapa yona naha eo ha ya mose. Ho lo bapala bolo hobane ke ka tsela ya boingodiso hore ba o bone hore o teng. Ho na le thahasello ya ho bapala.

Nka ba bolella hore ba sebetse ka matla le ka ho ikemisetsa ho etsa seo ba se etsang mme ba se nyahame hobane tshebetso ya hao ke yona e tla o a tlisa.

Ke ne ke ikutlwa ke thabile hobane ba ne ba hapa dipapadi tse ngata mme hape bana ba bapala. Ha hona jwale, nka thabela feela hore ba tsebe hore ho sebetsa ka thata ho tlisa diphethoho.

Ke rata ho bua ka sebapadi sena na hobane monna enwa ha kena ka lebaleng ho ya bonahala hore bolo ke eng, ebile ke yena a jereng sehlopha, ebe ke yena hangata ya boraro ebile o mafolofolo ho feta bao ba ka lebaleng.